Ukufinyelela esibhedlela, kanye nokungabikho kwezinsiza ezibhekene nabantu abakhubazekile esibhedlela.

Kufanele ibathathele izinyathelo ezithize, njengoba bengafuni ukulandela umgomo wenkampani.

Ngokuletha ochwepheshe bezempilo ukuba bazofundisa izingane kabanzi ngosizo lokuqala.

Ukizivekela ezifweni ezithelelanayo ngokocansi.

Ukufunda kabanzi ngezinhlobo ezehlukile ezokuvimbela inzalo.

Ukuze bangathathi isinqumo sokuzibulala noma isinqumo esibhedayo, ngenxa yokuthola ukuthi banegciwane le-HIV.

Ngikhathazekile ngogogo, impesheni yakhe ayanele ukukhokhela izindleko zokuphila, kuningi abhekene nako. Ngicela ufake isandla ekusizeni ugogo ukuze ezokwazi ukuphila impilo ejwayelekile, njengabanye.

Ukuphela kwamanzi ethragini umlilo ungakacimi wonke.

Eqinisweni izibhedlela nemitholampilo kuphela ekwazi ukunikeza usizo ngokuhlela umndeni. Kubalulekile ukuthi uma owesifazane efuna ukuyohlela umndeni, aqonde ngqo emtholampilo noma esibhedlela. Ngoba abalaphi bendabuko abanalo ulwazi olunzulu ngokuhlela imindeni.

Kwakha amadoda akusasa, ayisibonelo esihle emphakathini, amadoda azokwazi ukuvikela imindeni, nemiphakathi, nekusasa lezingane zawo.

Ngokumazisa ukuthi aqonde ukubaluleka kwebhusta ukuthi izosiza impilo yakhe.

Isibindi, nokuzinikela emsebenzini, kanye nothando lomsebenzi.

Yebo, uma uzizwa engathi unomkhuhlane, kubalulekile ukugqoka imaski ukuze ungatheleli abanye.

Yebo, imithi yesiZulu iyasebenza, kodwa kubalulekile ukuyilekelela nangemithi yesiLungu.

Uma osaziwayo bekhangisa imikhiqizo, iningi labantu liyaye lifuna ukuyithenga imikhiqizo, ngesimanga sokuthi babona osaziwayo, bafuna nokuyizama.

Ukuhluleka kwamasosha omzimba okungenza umuntu agcine egula, aze ashone ngenxa yokuthi amasosha omzimba asuke engasasebenzi, namandla engasekho.

Kubalulekile ukuqinisekisa ngesinqumo esizothinta izimpilo zabantu.

Usheshe uqale imishwanguzo kuse nesikhathi.

Ngingayisusa ngokwanele ekucindezelekeni, ngiyinike usizo lokuqala olufanele, kanye nezinsiza kuqala ezidingekalayo.

Kwalimala abantu kakhulu, okubalwa nengane eyayicindezelekile, eyalimala endaweni esigamekweni, izimoto zishayisana.

Ngokuthi kumele baqale ngabagula kakhulu, bese bagcine ngalabo abanezimo ezingekho bucayi, futhi ezigabeki impilo yabo engcupheni kakhulu.

Yebo, ngake ngayiphuza imbiza, ngangiphethwe inyongo, yangisiza ngokungilapha ngokuyikhipha yonke inyongo.

Kwaba uhlelo lokunqamuka kukagesi olubizwa nge-load shedding. Ilona eladala izingcingo zicishe ngenxa yokuthi ugesi wawungekho, usahambile.

Ngingathanda abasebenzi babambisane nami, bangangifihleli lutho, ngizwane nabo, nabo bazwane nami, siqwashisane ngezempilo, futhi bazi nokubaluleka ngokwempilo.

Ngokumisa kancane ukuze alulame, angatheleli ezinye izingane ngesifo sakhe sokukhwehlela.

Yebo, kubalulekile ukuze bangatholi kalula izifo ezifikayo, noma ezidlulayo.

Ukunika abantu ulwazi olunzule ngezidakamizwa, kanye nokubaqwashisa ngobungozi bokuzisebenzisa nokuziqala.

Amandla, nokugijima, nokuba nomfutho.

Ukuhlinzeka abafundi nothisha ngezimfanelo zosizo lokuqala.

Bona bayashesha ukusabela, bayashesha nokufika esigamekweni, okwenza kube lula kula bantu abalimele ukuba bathole usizo lokuqala oluphuthumayo.

Ngokuvula izindawo ezivalekile esifubeni.

Ngokuhleli ngigqugquzela ubungozi bezidakamizwa, nokuthi abantu bangazisebenzisi, bahambele kude nazo.

Kuya ngokuthi umlilo ungakanani. Uma umlilo umkhulu bazosebenzisa amapayipi alungele khona, uma umlilo umncane bazosebenzisa amapayipi alungele umlilo omncane.

Kona kubi, kuzithinta kabi kakhulu, kodwa ngoba indlela ekwenzeka ngayo, sekwagcine sekwaze kwajwayeleka, kodwa indlela ekwenzeka ngayo emtholampilo ayikho yinhle. Kuphinde kube nemibala enikwa abantu abagulayo, isikhathi siba side, abahlengikazi bancane.

Ngokwakha izindawo eziqondile ukuya ekhemese, noma ukwakha izindawo ezizovumela abantu abakhubazekile ukuthi bahambe, bakwazi ukufinyelela endaweni.

Ukwakha izinsiza ezizokwazi ukufaka nabo, ezizokwazi ukuvumelana nabo, bakwazi nabo ukwenza lokhu nathi esikwenzayo, njengokugibela itekisi nokuhamba endaweni enezitebhisi.

Abelaphi buhlukahlukene, futhi nezindlela abenza ngazo zehlukene. Abanye bayaye bakuyise emanzini ahambayo, bathi fika ugeze, abanye bayaye bakunike imithi, bathi uyisebenzise, abanye bayaye bakukhulekele. Kuya ngomelaphi ometholile ukuthi usebenza kanjani.

Bona bayashesha ukufika esigamekweni, kuya ngohlobo lwenkampani esheshe yafika kuqala, kodwa bona bayafika, bafike ngokwahlukahlukana, benze kube lula nalaba abavelelwe isigameko ukuze bathole usizo lokuqala.

Nayo imigwaqo inezikinga zayo. Imigwaqo uyashibilika, imigwaqo inama-potholes, okanye imigodi, bese kuzoba abashayeli nabo. Abashayeli bayahluleka ukubekezelelana emgwaqweni. Omunye akanasikhathi, nomunye ujahe phambili, okwenza kudaleke izingozi ezingenasidingo. Nokunye, abafuni ukuhlonipha abashayeli bama thrakhi, okwenza kube nezingozi eziyisiphihli eziningi.

Wayequlekile ngenxa yokushisa, kwaphoxa ukuthi ngimenike i-CPR, ngiphinde ngimenzise ne-mouth to mouth okuwukumnika umoya ukuthi aphefumule.

Kuyingozi ukuyeka imithi noma ngaba eyani. Uma kade noma kumele udle umuthi, kumele ungalenzi iphutha, udle umuthi. Hhayi.